Badiri ba ga ba ka ipona ba kopana le boima bosigo ka ntlha tse feng gore go sa nne le di light-e tse e leng goreng di ba lekane ka gonne go bereka kwa polasing bosigo ga go bone ga go ga se moletlo o siameng sentle ka gonne bokebekwa ke bo bontsi ka mo ntle ka mo, jaanong go tshwanetse gore le bone ba kgone gore ba kgone go itshireletsa mo yona taba e e leng goreng ba tla be ba bereka bosigo that is why tshwanetse gore ba nne le di tse e leng gore ba di berekisa jaaka ba tlo bereka bosigo ba nne le dithoto and gape go security e le goreng e tla phela e le on night guard e phela e lebeletse.

Puso kgotsa setšhaba se ka thusa go rotloetsa basadi mo temong ya balemi le batjha ka tsela e jang na, ka tsela ya gore ba dire di-initiative mo e leng goreng batho ba basadi ba kgona go ikemela, ba kgona go lema ko di jarateng tsa bona or ba ba fa mabala ba leme go tle ba kgone gore ba kgone go fepa malapa a bona ka gonne basadi le bone ba na le bokgoni ba gore ba jale go tshwana kana fela le banna that is why go tshwanetse gore le bona ba kry-e monyetla oo wa gore ba kgone go lema le bona gore ba kgone go fepa eng, malapa a bona and ba kgone gore ba godise bana ba bona ka tsela e siameng tota ebu.

Go ya ka nna bokgoni bo e leng gore bo botlhokwa thata gore balemi kapa di tshwanetseng di tlhomile mogopolo ke gore tshwanetse gore ba rute bana thata go lema le go godisa tsone diphologolo tse e leng gore ba kgona go di lema goreng ka moso ba kgone gore ba phele le bone or ba kgone go iphidisa ka yona taba e ya goreng ba kgona go lema and re a itse gore re na le balemi ba ka moso ba e leng goreng ba rutegile e sa nna gore ithuta fela ka pampiri empa ga e tshwanetse gore ba ye teng ko gore ba ithute gona go lema le go tlhokomela or e go godisa or go lema tsona diphologolo.

Gore re badiri ba ba sireletsegileng mo tirong re bona ka eng na, re bona ka gore a re fitlha ko tirong go na le ma-security a leng gore a re letile go tswa ko gate-ng go fitlhela ka mo go office-ng ka mo gare, go na le gape le panic-button ma-security ao ga bereke fela go patrol-a rona, empa ba bereke go patrol-a plek e yotlhe that is why re tlo feel a gore re safe ga re le ko mmerekong, gape e nngwe go na le panic-button ko mmerekong ga nka be go na le sengwe gore o or re tshwariwa poo re a itse gore re kgone go press a panic button, panic button ya teng go tla maponesa ba respon-a ebilane ga ba tsaye nako that is why ke tla fitlhela e le gore ke sharp-o ko mmerekong.

Ba dipolase ba ka thusa ka gore ba kopane le baithuti sekolo ba e leng gore baruta bana ba sekolo ka go lema le go godisa gore lema diphologolo ba ka thusa ka tsela e e jang na, ka tsela ya gore ba ire ntho e re e bitswang ke gore ke internship-e mo e leng gore ba tla dira di-practical tsa bona ko sekolong mo e leng gore tla be ba ithutela e le gore ga nka be ba tla be ba dira agriculture tla be ba ithutela gona go lema ga nka be motho o dirile plant production, motho o tla ba ithutela go dira ka practical or animal production fela jalo go thusa thata ka gonne bana ba kgona gore ga setse ba fetsa sekolo ba graduade-le ba nna le di-skills tse e leng gore ba kgone go di apply-a ko mmerekong, ga ba thome ko fatshe e leng goreng ba all all once ebu.

Ditirisano mmogo magareng ga di-college le tsa temothuo le dipolasi tsa selegae di ka thusa baithuti ka bokgoni ba botoka tota e le ka nnete ka mabaka a jang, yebo, ba ka thusa baithuti ka gonne tle be ba na le experience le di-skills tse e leng gore ba di tlhoka, for gore ba bereke ga ba na go thoma ko fatshe because tle be ba gain-ile experience ka go dira di practicals ka nako e e leng gore ba di dira di-practicals tseo tsa teng, that is why tirisano-mmogo eo e tla bereka yo berekela a South Africa ka bojotlhe ka gonne bana tle be ba na le experience e e leng goreng ga ba tlhoke gore ba thome ko fatshe ka bona, tle be ba itse go itirela ntho e nngwe le e nngwe.

Dithoto puisano kapo di workshops or dipontsho, demonstrations kgotsa ditshwantsho of which di na le seabe se segolo mo go ruteng baithuti ba temothuo ba temothuo boitekanelo le pabalesego ka mabaka a jang na, ka mabaka a gore nka ba baithuti ba bona dithuto puisano go nna bo or e go nna kaone gore baithuti ba kgone go gopola gape le go na le di pontsho go nna kaone cause baithuti ba kgona go gopola se ba ba rutileng sona, and gape go na le seabe se e leng goreng se rate because of ba kgona go gopola gore ba itlhokomele jang jaaka ba tlo lema jaana.

Tirisano magareng ga di-college tsa temothuo le dipolase tsa selegae kgotsa dikgwebo tsa temothuo di ka tokafatsa phetiso ya bokgoni jwa mmatota mo nageng ja bo Aforika Borwa ka tsela e e leng gore ya makatsa, re ra gore go e re ama ruri e leng goreng re tshwanetse gore go nne le tirisano mmogo magareng ga di-college, ba legae, mekgatlho or dikgwebo tse e leng goreng di shebile temothuo or kapa bolemi ka gonne e o dira gore ba ba nnang ka mo gare ga metse ba kgone gore bona e nne bona ba ba kgonang go kry-a mebereko.

Go oketsa dijo ka tsela e makatsang ka gonne go dira dijo, go di oketsa boleng jwa dikobo tsa diphologolo di tse di tala di fitlhela thata ko mebaraka, ka gonne re ba bantsi mo lefatsheng and a seng a se ka motho o otlhe e leng goreng ke molemi ka jaanong tshwanetse gore dijo tse di re lekane ba botlhe mo ko lefatsheng empa re tla dira jang ntho eo, re tla dira ka gore dijo di oketsege ko bolemong ba bona, di oketsege tsona diphologolo le tsone dijalo tseo tse e leng gore ra di ja, ga di ka oketsega go nna thata mo lefatsheng la rona ebile dijo tsa teng or diphologolo tsa teng ga maelo a teng ga a ko godimo thata jalo.